Banamahloni, bacabanga bona abantu bazokubasolela ukuthi banokugula okuthizeni ongakalungi.

Kufanele bona adosele bombiko umtato.

Iye, ikhona uzokubona ngokobana, umzimbakho ungatjhuguluki kungabi nomehluko bona azisebenzi.

Indima eqakatheke khulu ngombana ngibo abanelwazi nofana ngibo abazi ncono kunathi.

Abezimu babantu abadala, abalala abasivikela, abasikhuselako.

Sihlahla ositjhisako lokha nawufuna ukukhuluma nabadala nofana abezimu.

Ngombana khulukhulu ngibo ababa neentjhijilo ezinengi nofana ngibo abagula msinya begodu khulu.

Bahlangabezana nomraro wokobana, iinhlahla nofana imitjhoga yesintu ayisatholakali lula mvanjena begodu abantu abanengi abasayi kibo.

Iye, kungaba kuhle ukwazi bona nabo babe nelwazi elinengi ngakho.

Kuhlanganisa umndeni nofana ubabuthe babe ndawonye wenze umndeni.

Yinto ehle isintu begodu nokuphahla ngombana yisikopilo lethu abantu abamnyama. Yeke-ke mina ngiyakubhederisa khulu, isintu begodu siphahlele abezimu bethu singabalibali.

Sisiza ebulweleni obunengi, nalapha sele ungasanathemba bona ungaphola. Sikurhelebha ngalokho sikuvusa lokha nawulele phasi.

Imitjhoga yesintu yimbiza, ngilesi esikhothwakho kanye nesithunyiselwako.

Bangayeleliswa ngokobana baqaphele khulu nofana batjhidise izinto ezibamba umlilo masinya hlanu kwemililo.

Kukobana bazame ukwenza iindlela nofana balungise iindlela. Benze iindlela bona imitlhatlhana le, kungaba nendlela.

Sihlahla esidlhabhaziswako, sithi singadlhabhaziswa silindwe bona siphole ngemva kwalokho ungasisela.

Awa, akukaphephi kufanele bona kufike amapholisa ngaphambi kobana kufike bona.

Ngibona kufanele zibe ngahlanye nezesintu zibe ngakelinye ihlangothi nezesikhuwa zibe sehlangothini lazo, zingahlangani zibe endaweni yinye.

Ngiyavuma iyalapheka ingasabuya, lokho kubangelwa kukobana usele kuhle imitjhoga yakho begodu ulandele koke okufanele bona ukulandele. Iyaphela emzimbeni, igongobale iphele.

Ilutjha alizinaki iindaba zokwenza isintu begodu azizilandeleli, yeke abazenzi nokuzenza nemisebenzi yabezimu.

Kufanele bona abaphezulu kube ngibo abathuthukisako ngeenhlahla ezifana nalezi bazikhangise zibonakale nangebantwini bangaphetjheya.

Sihlahla esikhongelwa ngeempumulo, sipholisa ihloko.

Kungasiza ngombana abahlali laba abambalwa abakhona bayayidinga i-ambulance nofana amaziko wama-ambulensi.

Umlanga sihlahla esitjalwako sizeswa ebusweni lokha nawufuna bona uphazime nofana uyasirhamula.

Eendaweni zemadorobheni abawatlhogi ama-ambulensi, atholakala eduze.

Ngokubona kwami, bangabatholela indawo etja lapha bangabayelelisa khona bona, bakhe bavule iindlela kuzokwazi bona kukhambe khona ama-ambulensi nofana babavulele iindlela lezo, kube khona obenzelako.

I-TB bulwele bamaphaphu, bulwele ebubangelwa kurhogela khulu intuthu nofana ubangelwa kubhema igwayi nalokha nawusebenzisa khulu amanzi amakhaza.

Bangasebenzisa abomaliledinini, ngibo abamsinya.

Batjhutjhisi nofana ngilaba abafundele ukubhula umlilo ngibo abanalo ilwazi begodu abalungele ukufundela, ukufundisa abantu.

Kufuze bona ziphuthelwe ngamabhodlelo la abonisako bona phakathi kunani bazokwazi ukubona bona kunani ngaphakathi.

Impepho isebenza ukuthunyisela begodu ithunyisela khulukhulu lokha nawufuna ukuqhumana nabezimu.

Bahlangabezana neentjhijilo zokobana kufanele batjheje lapha bakhamba khona lokho kwenza bona bakhambe stararha bangaserhabela lapha bayakhona.

Kukobana isizo elirhabako lezepilo azibi seduze nemakhaya zibakude khulu nemakhaya, emakhaya azikho eduze.

Ikomo silwane esiphilako, silwane seenyawo, esikhamba ngeenyawo, silwane ebasihlabako sibe sitjhebo.

Imiphakathi ingasiza ngokobana bathumele lokhu abanakho begodu nabo nabanesikhathi bakhona emakhaya baye bayobanakekela barhelebhe.

Kuqakathekile bona ubahloniphe abantu abadala ngombana iinhlanhla zakho uzifumana kibo nekuhlonipheni bona nabathabileko, uthola iinhlanhla ezinengi begodu neBhayibheli iyatjho bona hlonipha abadala ukuze kwande iinsuku zakho zokuphila.

Ukuphahla kulokha naniphume nimndeni nihlangene nenze utjwala besintu niphethe nesineyfu, niphume nofana niye endlwaneni encani lapha enenze khona isiziba lapho kuphahlelwa khona. Niyokukhuluma nabezimu nabogogo nabo mkhulu. Nikhulume nabo nibafanisele ngepilo begodu nibatjele bona kwenzekani ngeempilo zenu.

Kulula khulu ngombana umlilo ukhamba ulumathe msinya endaweni ehlangeneko.

Ngumongameli kanye namakhansela wendawo nofana wemiphakathini.

Angaphepha ngokobana azame ukuyiqima athele amanzi nofana arhuwelele afune isizo kwabantu, abanye bangaphandle.

NguMngwengweni iqakathekile ngombana yinyanga lapho khona sigidinga abobaba nofana abantu bembaji.

Kukobana bezemtholapilo benze iinkhangiso ebazithumela imizi nemizi bayelelise abobaba ukobana kufanele baye emtholapilo begodu kubalulekile.

Indlela elula kukobana kube neencimamlilo ezinengi zikwazi bona zenze masinyana.

Bahlangabezana neentjhijilo zokobana bathola inengi labantu bemakhaya bayagula kodwana akhange bafumane irhelebho sebanesikhathi bahleli namagulo thizeni.

Sihlahla esikhula phasi, sihlome sibehlaza ngaphezulu sibemhlophe, sibe ngathi sineempente.

Sihlahla esikhulako lokha nawusisikako kuphume ububovu.

Iye, angasiza khulu ngokubafundisa ngobungozi bomlilo abentwana.

Kufuze bona baye inyanga nenyanga.

Ukuthi, amakhansela akhulume nabo begodu lapho ababafudukisela khona, kube kukhona lapho bazokukghona khona ukufihla ihloko. Babatjele begodu babayelelise ngobungozi lobu ebubaveleleko.

Ibaqala ngendlela ererhe ngombana emphakathini sibajayele, siphila nabo begodu siyazi ngabo.

Umkhumulamraba sihlahla esirhelebha bona kubuyele amathambo nakahlukeneko.

Iye, kungaletha umkhokha ngombana umuntu lo akakathathwa uzokubanga itjhwenyo lapha esibhedlela. Angekhe kube nokuthula angakathathwa nelifu elimnyama lizokusala nesibhedlela angakathathwa.

Usiza ngokuqaqulula amathambo womzimba womuntu.

Kulokha umuntu nakaphathekileko, aphatheke ngenye indlela.

Ukurhaya kulokha umuntu nakaberegisa okuthizeni, arhaye, adabule, ukurhaya kudabula, kutlebhula.

Umbona ngokuthengisa endleleni nofana istolo sakhe singabi nemitlomela, etjhoko bona unemvumo yokuthengisa iinhlahla lezi, ngombana imitlomela le kufanele woke umthengisi ayinamathisele ebodeni lestolo.

Isisombululo kungaba kukuthi kube khona otjhudako, abasendele ukuze bona bakholwe.

Ukhohlela kwanga uphethwe mgomani, lokha nakadlako akasezwa i-taste yokudla, uyajuluka, uzwa amakhaza uzwa ukutjhisa ngesikhathi sinye, umzimba uba buhlungu.

Kufuze bona bavale ukuqhumana lokhu kokwenza bona abantu bazovakatjhela ilizwe lelo, kungavakatjhelwana tot kube sikhathi esirerhe.

Kufuze bona simphakathi sirhelebhe, sithele amanzi endaweni yinye, sivule indlela yokungena sirhelebhe abantu laba abaphakathi.

Zikhiqizwa babantu laba ababerega lapho ezikhiqizwa khona. Ngibo begodu abazisa entolo ngokungasisemthethweni, ukuze bafumane enye imali edlula le abayifumana emberegweni yabo.

Ukhalinywa ngokobana uyomcebela kubabelethi bakhe, ukuze kube ngibo abamkhalimako.

Mahlelo lana aletha ukudla eenkolweni, aletha iincwadi begodu kunamahlelo amanye asiza abafundi ngendlela ezinye.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi, emtholapilo bazi bonyana ngibaphi abantu abadala ekufanele bona basizwe ngokudla. Bese kube khona iinqhema eziya lapha bahlala khona babasele ukudla.

Angakhuthazwa kukuthi kube khona ijima eliphumako, liye emphakathini lihlathulule ngokubaluleka kwamadoda ukuthi aye etliniga. Begodu neenkundleni zokuqhumana nakibomabonwakude bakhulume ngakho.

Ubungoma benziwa mumuntu okhambile wayokufundela, wathwasa. Ubungoma ngilokha abezimu abantu bekhenu abaleleko bafuna bona urhelebhe umphakathi ngokuthize.

Iye, kuyawuletha umehluko ngombana bazokwazi bona kufanele baye emtholapilo begodu batjheje iimpilo zabo.

Kufuze bona ubabize nasele ubhalelwa kuwulawula.

Angeze kwaba kuhle, ngombana iindumba zenzelwe okuthize, akufani nalokha usemtholampilo. Kufanele bona baberegele ngendumbeni, kulapho bahlangana khona nabezimu babo.

Kufuze bona nizame ukobana ihlokwakhe niyayigada bona ihleli bunjani begodu nimbeke itjhila elimanzi ehloko, nizame nokwenza bona nimseze amanzi.

Iye, bangazisebenzisa ukukhandela bona bangabi nabentwana.

Kufuze bona kube khona iinhlahla oziphathako ngebhegeni begodu uphathe namanzi.

Angizithandi iinkhangiso ezinjalo, ngombana zinemithelela emimbi emphakathini. Abantu bagcina sele bayile begodu abenzi ngendlela elungileko ukukhulisa ubudoda lobu.

Kungaba nomthelela omumbi tle, wokobana sele ugcine uphila ngezinto ezifana nalezo, ungasakghona ukuzilisa nofana uphile ubupilo bakho ngendlela elungileko.

Ukudla okunepilo kukudla okufana neenthelo, ukudla okufana nemirorho okuhlaza kwaphela, ikhabitjhi, ama-abhula ahlaza, amakherotsi, amabhutata, amazambana ukudla okungananyama.

Kubangelwa kukobana abathathelwa ehloko, akekho ocabangako ngabantu bemaplasini.

Ngimkhalima ngokobana angagcina sele atjhele ngendlini. Kuhle ukobana akhambe aye kwa-Eskom ayokubawa bona bazomdosela igezi, angazithatheli amagadango azenzele yena. Akukalungi nakancani, usorhulu into le ayenzako.

Umkhangiso wamambala uzowubona ngokuthi, baveze igama lalapha ukujayele khona begodu owaziko bona vele lapha bayathengisa.

Amatjhuguluko la alethwa kukuthi abantu sele basela ama-ARVs.

Uhlangulwa ziimphaphamtjhini, njengoba iinkoloyi zingafiki. Kufanele bona kube nebejima bezerhelebho leemphaphantjhini abazobarhelebha.

Indima yokobana lokha umma nakayozihlolisa akhambe naye ubaba wakwakhe, angamtjhiya, amtjele bona kufanele bona bahlala njalo bakhamba bobabili.

Iinkankere ziyahluka begodu namatshwayo wakhona ayahluka, uzokubona ngakho. Kunekankere yehloko, ubona ngokuhlala uphathwa yihloko njalo. Kube nekankere yamabele, uzokubona ngokobana amabele ahlale abuhlungu kube nezinqa elikhona ebeleni.

Uthoma ngokumhlalisa phasi, umtjele bona umtjela lokhu ngombana umthanda ingasi ufuna bona akwate. Bese-ke uyamtjela ngokuqakatheka lokhu.

Awucinywa ngamanzi, ngombana kumumetheke iintambo ezibukhali, ezifuna bona kube nabosaziwako abazokucima.

Kungebanga lokobana angezebathuke begodu bazokubona lapha ebakujwayele khona.

Budisi bokobana abasakghoni bona kube khona abakwenzako, nofana baqhubeke ngeempilo zabo, kufuze bona batlhogomele lo, olupheleko, begodu bafumana ubudisi, beensetjenziswa ezidingekako.

Imiphakathi ingabasiza ngokobana, kubekhona ubuncani obukhitjhwako, ukuze babalekelele, begodi kubekhona nabayako, bayobarheleba emalangeni.

Bangabandulwa ngokobana kubekhona onelwazi obafundisako ngomsebenzi lona, begodu kube nemigomo nemibandela, ebabafundisa yona.

Ukuze bona iintsuku zakho zokuphila zande, begodu kuqakatheke ngokobana uzovulekela ziinhlanhla.

Iye, ayafika.

Umraro kuba ngokokobana, emaplasini akunabantu abanengi.

Umraro lo, ngawurarulula ngokobana kubenejima elisebenza ngaphasi korhulumende, liberegisane norhulumende, ukulawula abantu ebeba iinkoloyi emakhaya.

Amazizo wami, kukobana akungiphathi kuhle, ngezenzo zabo lezi, bekungaba bhedere lokha nabo nabangaya eembhedlela zikarhulumende, ukwazi bona babone kobana siphatheka njani eembhedlela zikarhulumende.

Isisombuluko kungaba kukuthi, umuntu lokha nakabize i-ambulensi, kufuze bona kungasenani atjhude isenzakalo lesi esenzakalako, athumele isithombe.

Igciwana, elithintana nofana, elingena ngokomseme.

I-AIDS, kulokha sele i-HIV yakho idlulele, ingasalawuleki.

Uyithola ngeendlela eziningi ungayithola ngokuya emsemeni nomuntu onabo ubugulo lobu, begodu nalokha ungathola bona ulimele, uthintre iingazi zomuntu onayo naye olimele, kuthintrane ingakubamba.

Mlayezo wokobana akuthomi ngaye, begodu akugcini ngaye. Ye-ke, kufanele bona azitjheje asele umtjhoga wakhe. ngendlela efaneleko, angaqali bona ubani uthini, bona ubani akathini, begodu uphilo buyaqhubeka ngabo ubulwele lobu.

Magadango wokobana akhulume nomlingani wakhe, bona naye aye ayokutesta, begodu magadango wokobana abhalise, athome kusese msinya, athathe umtjhoga.

Abantu bangaziphephisa ngokobana ngaphambi bona baye emsemeni, bayembhathe ijazi lakamkhwenyana, begodu bangaziphephisa ngokobana basele umtjhoga lo, ovikela i-HIV osele wenziwe amalanga la, okubizwa bonyana yi-PrEP.

Iindlela ezilula ukobana urhulumende uzame ukwenza iindlela eemtlhatlhaneni, begodu ubalungisele.

Iye, kungayiphungula imijeje etholampilo ngombana angeze wathola abantu babanengi, nofana baye ngelanga linye babanengi.

Kufanele bona kusolwe abantu besibhedlela, ama-security nabodorhodere, ngombana kufuze bona batjheje, abantu abaphathekile msinya, begodu bazame bona baphungule umjeje.

Ukobana eembhedlela zikarhulumende, abaphatheki ngendlela elungileko, begodu kwezinye baphatheka kuhle, begodu abatholi umjeje kumsinyana.

Ziimbhedlela ekungasizo iimbhedlela ezingaphasi kukarhulumende, ziimbhedlela lezi uthola bona kuyabhadalwa lokha nawufuna usizo.

Iye, basathathelwa ehloko.

Iye, kufanele.

Iye, ngiyakholwa bona zingazilapha, ngombana kuneendlela ezinengi, ezingasiza ubugulo lobu.

Ungabakhuthaza ngokobana, babatjele bona bukhona ubulwele obunye obusizwa ngeenhlahla zesintu, begodu nasele umuntu angapholi lokha nakasebenzisa amapillisi, kufuze bona asele iinhlahla zesintu.

Iye, iyayenza imizamo, ngombana sele isungule, neenqhema ezithuthukisa iinhlahla zesintu, nofana abantu laba ababeregisa iinhlahla zesintu.

Ngurhulumende ongasiza msinya, bona iinhlahla zesintu zitholakale etholampilo

Kufuze bona ziphuthelwe ngendlela yesintu, ngombana lokha sele nazifakwa emabhodlelweni, angeze zisatholakala bona ngiziphi.

Iye, kufuze bona bafundiswe ngazo, ngombana uthola bona isiguli kufuze bona sisizwe ngokwesintu, ingasi ngokwesikhuwa.

Iye, kufanele bona basizane.

Kungaba mbono omuhle khulu lowo, ngombana ungathola bona isiguli asitlhogi bona singasizwa ngokhunye, kufuze bona sisizwe ngokwesintu.

Kufuze bona zingabekwa endaweni eyodwa, akubenehlangothi, kube ezinye zingapha, ezinye zingapha.

Awa, angeze kwenzeka.

Kufuze bona kubenemihlangano, ebayikhambako boke, kukhulunyiswane bona bazokuberegisana njani.

Awa, kufuze bona, nabathole bona ubugulo obukuphetheko abafuni isintu, bakuthumele esikhuweni, bakutjele bona uyokuthola imitjhoga yesikhuwa.

Ngurhulumende, kanye namakhanselara womphakathi.

Iye, bangazisebenzisa.